Ba tlile go sokola go e reka data ka ntlha ya gore tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo.

Ke reka data ya masome a matlhano a diranta, e tsaya matsatsi a le supa. E kgona go tsena mo di-internet-eng, e botoka ka gore ke yona e ke kgonang go e reka.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng, ke e dirisitse kgwedi kaofela, e ne e le lekgolo la diranta. Nka rotloetsa gore batho le bona ba reke yone ka ntlha ya gore ke yona e e tlhwatlhwa eleng kwa tlase.

Di-gig-i tse di ka intumedisang ke tse lekgolo, nka di dirisa kgwedi kaofela, gape nka rata e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi e nngwe le e nngwe.

Mafaratlhatlha a five G ke one a dirisiwang mo segompienong ka ntlha ya gore a direla ka potlako, ka tsela eo o ka kgona go dira dilo di le dintsi mo di-internet-eng ka pele.

Tsala ya me e ka ya kwa mmaketeng, ya bua le motho yo a rekisang gore o batla data efe, mo pampiring ya teng go kwadilwe gore o ka e tsenya jang.

Tšhono e nngwe le e nngwe e ke e tholang gore ke se ka ka dirisa mogala , nka tima yona data, ka tsela eo ke a itse gore data ya me e bolokegile.

Fa ke fitlha kwa lebenkeleng re reka mowa ka ntlha ya gore ke ona o leng tlhwatlhwa e e kwa tlase go feta fa nka reka data, ka tsela eo ke boloka madi.

Go na le di-application tse ba di dirisang tsa di-sim card tse di dirang dilo di nne botoka. Fa o fetsa go tsenya dinomoro tse tsa number tse o batlang go romela data eo ko go yona.

Dithulaganyo tsa unlimited ke tsone tse di botlhokwa fa o ka tla go boloka madi le gore o itse gore data ya gago e ka se fele go fitlhelela kgwedi e e latelang.

Tiriso ya megala e siame gore e ka dirisiwa ke baithuti ka ntlha ya gore e dira mmereko le ona wa baruti gore o nne botoka le gore bana ba kgone go tlhaloganya tseo eleng gore ga ba kgona go di tlhaloganya kwa phaposing.

Thekenoloji ya AI e ruta batho ka tse re tlileng go lebana le tsone go ya pele mo bophelong, ka tsela eo di ruta baithuti gore ba kgone go ithuta go fetelela go ya pele.

AI ke yona e re tsieditseng ka ntlha ya gore ga e a agiwa ka go na le tse di dirisiwang ga golo for internet-e, tse dingwe go na le diroboto tse AI tse tsone di tseelang batho mmereko ka ntlha ya tsela e e agilweng ka tsone.

Thekenoloji e gola ka ntlha ya gore re dula re ithuta metlha le metlha ka tsela e e dirang gore le ona matshelo a rona a nne botoka.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go dira dilo di le di ntsi tse batho ba sa kgoneng go di dira, go tshwana le go ka dira dilo tsa AI ka botlhale jwa rona.